Swa pfuna hikuva swi endla leswaku vanhu va ndhavuko lowun'wani va dyondza hi mindhavuko ya van'wana hi ku hambanahambana hikuva hi nga va hi huma eAfrika-Dzonga hinkwenu kambe mindhavuko ya hina hinkwayo a yi fani ku na ku hambanahambana hi ku ya hi mindhavuko ya hina laha swi nga na nkoka leswaku u swi dyondza hikuva leswaku u leswi u nga ta endla leswaku u nga deleli kumbe ku nyadza mindhavuko ya vanhu van'wana.

Hinkwaswo swa tsakisa loko mi ritsongo kambe swi tsakisa swinene loko mi tele hikuva ma pfunana mintirho mi hatla mi heta naswona loko u hlangana na swiphiqo swo karhi u na vanhu vo tala vo ku seketela evuton'wini.

Swi ya hi mahanyelo ya vanhu swi nga endla mi va mi tele emutini kambe ntwanano na mahanyelo ku ri hava leswi endlaka leswaku mi tshama mi nga tsakanga swi nga endleka mi ri lavatsongo emutini kambe ntwanano na mahanyelo ku ri leswi nga kona exikarhi ka n'wina leswi nga endlaka leswaku mi tshama mi tsakile hi minkarhi hinkwayo.

Hi ku ya hi mutsonga naswona eka eka tinghoma ta vatsonga a swi talanga leswaku ku va na na mafu kumbe ku fiwa a ndzi ta tsakela ku ya ndzi ya dyondza ndhavuko wa vatsonga e wa le ngomeni.

I ku amukela na ku twisisa ndhavuko ya mani lava va va ku vatekani na vona na ku tika ku va munhu a cinca mindhavuko ya yena ndhavuko wa yena ku kota ku amukela kumbe ku amukeriwa eka ndhavuko wa vanhu wa munhu loyi a va ku a tekiwa hi yena kumbe a teke a teke yena.

Ku hikuva mindyangu yo tala yi va yi hlanganile mi va mi hlanganyerile hinkwenu loko mi ri karhi mi famba naswona tindhawu to tala ku va ku ri tindhawu leti va ku ti ri na ntsako wu ri karhi ku tsaka ku dyiwa ku na ndhawu leyi mi vaviwa eka yona yi va yi ri ya ku eka yona ku va ku ri ndhawu leyi va yi ri eka moya wa khisimusi.

Hi ku va nyika sapoto kumbe ku va nyika nseketelo hi minkarhi hinkwayo ku nga ri swa timali ntsena kambe hi vanhu va ku pfuna hi miehleketo na ma social worker leswaku va kota ku vulavurisana na vona va vula leswi swi nga timbilwini ta vona kumbe leswi swi va vavisaka mbilu na moya na miehleketo.

Eka mucato wa xitsonga ndhavuko ya xitsonga i xibelana lexi xi mbariwaka hi lowa n'wansati na miceka mhaka yo karhi na tintangu leti fambelanaka na xibelani eka wanuna i tinjhovo ta vavanuna na tintangu ta timphaxani.

I ku endla mintirho ya ku sweka ku pfuna ekaya yi va ya vavasati ntsena loko a ku ri ku cinca a ndzi ta cinca leswaku mintirho yi nga vi na rimbewu kambe vanhu hinkwavo va tirha mintirho leswaku va pfunana loko va ri karhi va aka makaya kumbe ndyangu mindyangu ya vona.

Ina hikuva vanhu sweswi a va ha dyi swakudya swa ndhavuko leswi a swi endla leswaku vanhu va khale va tiya va tlhela va hanya nkarhi wo leha vanhu va sweswi a va hanyi nkarhi wo leha naswona va tshama va ri karhi va hlaseriwa hi mavabyi hikuva swakudya swo tala leswi humaka e malwandle a hi swakudya leswi nga ta ntumbuluko i swakudya leswi nga ni switlhavatlhavana swo karhi leswi endlaka leswaku swi hatla swi kula.

Swi na mbuyelo wa kahle hikuva swi endla leswaku vana va kula va karhi va tiva ku hambanahambana ka mindhavuko leyi yo tala yo saseka yi nga kona etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga leswi endlaka leswaku va va na nhlonipho eka mindhavuko ya van'wana ku nga vi xilo lexi xi va hlamarisaka loko va ri vanhu lavakulu.

Tindlela ta ndhavuko to sweka i ta nkoka hikuva i tindlela leti vakokwana wa vakokwana wa vakokwana wa hina khale wa khaleni a va swekisa tona naswona swi na nkoka leswaku hi sweka hi tona leswaku na vana lava va ha ku taka va ta tiva maswekelo ya ndhavuko wa wa ka vona.

Ku tsakela hi ku tshinya hi nomu hikuva swi endla leswaku n'wana na yena loko a ri na swiphiqo swo karhi a nga ku chavi a ta eka wena hikuva u n'wi dyondzisile leswaku ku vulavurisana swi na nkoka naswona ma vulavula loko munhu a kwatile u ri karhi u kombisa nhlonipho hi minkarhi hinkwayo.

Swi ta endla leswaku ndzi nga vi na xiphiqo hikuva emahetelelweni swa yena leswaku u swi lavisa ku yini a ndzi nge pfuki ndzi n'wi tekele xiboho evuton'wini hikuva xiboho xiboho lexi i xiboho lexi xi cincaka vumunhu bya yena vutomi vutomi hinkwabyo naswona loko a nga yangi a ha ri ntsongo loko ku ri ku u ta tsakela ku ya loko a kurile u ta ya hi yexe hi miehleketo ya yena na xiboho xa yena munhu.

Ina ndza pfumelelana hikuva ku na nkarhi yin'wana a endlaka swo biha era epatwini laha wena mutswari wa yena u nga n'wi voniku kambe vatswari va tiko laha u humaka kona va nga n'wi nwi tshinya kumbe ku n'wi chikisa naswona siku rin'wana loko u nga ri kona a nga lava ku pfuniwa ene tanihi vatswari va yena lava a tshamaka va tshamaka laha a humaka kona va nga n'wi pfuna.

Hi loko a kurisile n'wana loyi a yingiselaka swi nga ri na mhaka leswaku u lontsongo ku lowukulu wa ku tiva kumbe a nga ku tivi hi loko n'wana a ri n'wana wa nhlonipho hambi wa ku tiva hambi a nga ku tivi ku ri n'wana loyi a rhandzaka swa xikolo a nga tinghenelerisa eka swa swidzidziharisi.

Hikuva va vulavula hi tindzimi to hambanahambana loko va ri ekutlangeni leswi endlaka leswaku miehleketo ya vona yi va leyi andlalakeke loko swi ta eka ku tiva tindzimi tin'wana hikuva ku va ku ri tindzimi leti va ti ta va ti twaka siku na siku loko va ri karhi va vulavula kumbe va ri karhi va huwa.

Ku va wanuna wa ku rhandza vana va yena na ndyangu wa yena a tlhela a va vuhlayiseki bya vona a va hlayisa eka swo biha a va komba ndlela a tlhela a va munhu loyi a va hlayisaka hi swa timali a va papa loyi a nga kona evuton'wini wanuna loyi a nga kona evuton'wini bya vana kumbe va ndyangu wa yena kumbe vamakwerhu wa yena.

Byi endla ya hikuva va swi vona swi nga ri vukreste kumbe va vona swi nga hlangani na vukreste leswi nga endla leswaku swilo swo tala swa ndhavuko swi tshikiwa hi ku vuriwa leswaku i swilo swa madimoni.

Khale a va tsala swipapilana va tsalela lowa n'wansati ivi lo n'wansati a hlamula hi swipapilani van'wani a va ndla leswaku va teka xithombe xa wena va famba va ku gangisela emimitini leyi va vonaku ku ri na n'wansati loyi mahanyelo ya yena ku nga lamanene kumbe ma fambelanaka na swi leswi vona va tsakelaka swona endyangwini wa ka vona.

Xiyimo xa vuhosi bya tiko ra ka hina xi kahle hi ndlela leyikulu swinene hosi ya hala ka hina i hosi ya tintswalo ya rirhandzu ya ku landzelela ndhavuko yi lo na nghena ku va na swigubu laha tikweni leswi a swi dyondzisa vantshwa na vana lavatsongo hi ndhavuko wa vatsonga machangani naswona swi endle leswaku ku va na nawu nawu wu hloniphiwa tiko ri hlonipheka.

E-e a va nga ta va yisa hikuva eka vutomi lebyi hi hanyaka eka byona namuntlha kumbe masiku lama ku hanyiwa ximanguva lawa laha munhu a ti kulelaka hi ku ya hi leswi a swi vonaka eka ti-TV, radio ka swihangalasamahungu kumbe leswi vatswari va vonaku swi ri kahle leswaku vona va ku kurisisa xiswona kungari hi tindlela letiya ta khale hikuva to tala ta khale a ti tshikelela n'wana wa n'wansati wa n'wanuna a kuma ku kumbe a oloveriwa swinene.

Vukhomba bya xisati i vukhomba bya ku dyondzisa n'wansati hi n'wansati loko a karhi a kula mahanyelo lama a faneleku a hanya wona loko a karhi a kula tanihi n'wansati a swa ha ri na nkoka eka vutomi lebyi hi hanyaka byo a swi na nkoka hi ku ya hi mina a swa ha ri na nkoka a swi na nkoka.

Ni nga n'wu tsundzuxa leswaku a a tshembeli eka leswi yena a tsakelaka swona munhu ku u le ka vukhongeri byihi kumbe byihi a nga langheriwi naswona a ku sandzaniwi kumbe ku ku jajana munhu u langha leswi yena a tsakelaka swona kumbe leswi yena a vonaka swi pfuna yena na vutomi bya yena.

Ina mavito ya ndhavuko ya na leswi ya vulaka swona rin'wana vito i ra ku humelela kumbe hlupheka hi ko tala loko va vatswari va hluphekini hi n'wana a nga se beburiwa kumbe va hluphekile loko yena a nge se beburiwa a va tala ku n'wu thya hlupheka.

Ripfumelo ra vakokwana kumbe swa khale swi na nkoka swinene hikuva hi leswi a va hanya swona khale kumbe a swi va pfuna leswi a va hanyisa swona swi na nkoka hikuva swi endla leswaku hi nga lahli ndhavuko wa hina Matsonga Machangana hi ta ku dyondzisa na vana va hina na vona va ta kota ku dyondzisa vana va vona kambe loko hi swi tshika swi ta endla leswaka hi swi rivala ku va eka swa ndhavuko kumbe swa vakokwana a swi vuli leswaku a wu le u tshika swa Vukreste kumbe wa swi khongela.

Vavasati va langutane na mintlhontlho leyikulu ku kuma mintlhontlho yo voneriwa ehansi hi vavanuna lava va ha tshembaka leswaku wanuna hi yena a faneleka a va ehenhla eka swilo hinkwaswo hambi hi le tirhweni hambi hi le kaya hambi hi le kwihi leswi swi endlaka leswaku loko va ri eka ntirho wo karhi va fane va tirha hi matimba ku tikomba ku tiyimisela kumbe ku tikomba leswaku leswi va swi endlaka va swi kota hambi va ri vavasati.

Ndzi nga tirhisa ndlela leyo n'wu dyondzisa mintirho ya le kaya mahanyelo ya masiku lawa tanihi n'wana wa nhunyani hikuva vukhomba hi ku ya hi mina eka masiku lawa a byi dyondzisi munhu ku va n'wansati, n'wansati munhu u dyondza kusuka loko a ha ri ntsongo hi leswi a swi vonaka a karhi a swi endlisiwa xiswona ekaya leswi a nga ta swi dyondza nkarhi wo leha hayi swa vukhomba leswi swi nga swa vhiki kumbe mavhiki mambirhi ntsena.

U fanele a rhumela papila eka vatswari va nhwana a hlamusela leswaku u vone n'wansati loyi a tsakelaka ku n'wu teka.

Byala lebyi ni byi tivaka i byalwa lebyi vitaniwaka mporosi kumbe muqombhoti byalwa bya mporosi byi tirhiseriwa swo hi mati na na na swin'wana va swi chelaka maendlelo ya kona i ku va swi i mputshwana na mputshwana va chela mputshwana na mugayo wa sweka kutani loko swi horile va swi chela edoromini va ri karhi va sefa mputshwana lowu nga sala va teka leswi ka sala va swi veka kutani xa mundzuku kumbe endzhaku ka masiku mambirhi yi va swi va ta kuma swi ri karhi swi vila ku komba leswaku se byi vupfile.

Eka rixaka ra vaTsonga loko ku ri na ntlangu swakudya swa ndhavuko leswi swa na ku swilulamisiwa hi ko tala ku va ku ri byalwa bya xintu bya muqombhoti ku tlhela ku va ku ri na tihove mitlangu yo tala eka byalwa eka swilo swa xintu swakudya ku va ku tala ku va ku ri na tihove van'wana va tatisa na hi tshopi van'wana va tlhela va tirhisa na swifaki ku endla leswaku swi saseka kumbe swinyawula mara vo tala va tirhisa ngopfu tihove tihove ti na timanga ti na mavele na tindluwa naswona ti swa kuteriwa kunene kumbe ku hakasiwa.

Ina ndzi tshame ndzi wu vona kambe mambalelo ya masiku lawa ya cincile a ya fani na ya khale eka mucato wa xintu wa masiku lama wansati u ambala xibelana ti teki leti va ku ti rhumiwile hi vuhlalu kumbe hi miceka a yi khavisiwile ambala yele leyi rhungiweke ximanguva lawa na nceka wo fana na ya le wa yena na xele enhlokweni lexi va ku xivangiwile hi miceka lowa n'wanuna masiku lama u mbala buruku yin'wana na yin'wana kambe hembe ya yena na yi va yi ri karhi yi fambelana na yeleyo ya lowa n'wansati a tlhela a tatisa hi ku mbala le xale nhlokweni xa dzovo.

Nsimu tin'wana leti hi nga tsakelaka ku pfuna hi ti yimbelela hi nga yimbeleliwa ku nga va tinsimu ta siyoni kumbe Zion siyoni yi na Zion na yona yi na ti nsimu to tsakisa swinene leti rhandziwaka hi vanhu vo tala va cincile to hambanahambana ku nga ri tinsimu ta tikereke to phokotela.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya Xitsonga hinkwabyo na ndzi byi rhandza hikuva byi vulavulaka naswona byi endla leswaku ririmi kumbe tindzimu ya hina yi nga pfuki hi rivarile kumbe ku rivaleki munhu a va a tikuma a yi vulavurile siku na siku loko a ri karhi a yimbelela tinsimu to tala ti katsa swi vulavulela swo karhi leswi hi nga swi tekeli enhlokweni eka vutomi bya siku na siku handle ka loko va hi ri eku dyondzeni etlilasini.

Yoh swakudya swa ndhavuko leswi swi rhandzaka wu ya xintu kumbe huku ya xitima huku ya xintu i hi ku leyi kulelaka kwala kaya ku nga ri tona leto tlhaviwa kumbe maboboyila u yi hlantswiwile u yi tsemeleriwile yi chela swifudyana swa yona u tsema pfurha u yi chela yisa u cheletela nyama u yi katinga u yi katinga u ri karhi u hundzuluxe hansi loko yi tshukile u heta u yi chela katinga endzhaku ka sweswo u chela mati hi ma tsongotsongo i vi ma heta u chela man'wana ya vila ya heta hi vona hi muthotho wa.

Ina hikuva swi endla leswaku n'wana a kula a ri karhi a tivana na loko se a hetile xikolo a ya edyunivhesiti swa n'wi olovela vo tala hikuva tindzimi leti hlanganaka ti va ti tele a karhi a tiva to tala.

Ku va xavela xibhelana loko ku ri nhwnyana yele na ti teki loko ku ri mufana u xaveriwa ti ta hunguta timphaxani na tinjhovo leti ti nga na xiburukwani na lexi xa le henhla na le xale nhlokweni.